Ndi na zwi humbudzo zwezwi zwi ngaho zwa zwinepe zwa vhathu vha musi vha tshi khou tshina zwikona, vha tshi khou tshina malende, zwigombela hafhu na zwifasi ndi sa hangwi. Nda vhona uri ndi hone sialala ḽashu ḽi nkhumbudza zwavhuḓi, ndi zwone zwi humbudza zwine zwi a nkhumbudza na hezwi zwa zwidudu hezwi zwisikwa uri hezwi dzi khali hedzi dza kale hezwi na zwidudu ndi nazwo. Ndi zwone zwithu ni zwi humbudzi zwanga zwa muhumbulo musi vha tshi khou tshina dzi ngoma hedzi dzi a ntakadza ndi musi ndi tshi dzi vhona ndi humbula zwa kale zwa sialala musi ri tshi khou tshina.

Nyimbo ndi tshi tshekulusa nyimbo ndi wana uri hedzi nyimbo hedzi dza musi dzi tshi khou lila muzika dzi a kona u dzi khou lila mizika dzi a kona u khwinifhadza, dzi a kona u khwinifhadza mitambo ya vha ya mitambo yo leluwaho zwavhuḓi nga maanḓa ende ro ro takala nga maanḓa ro ro ro takala hu si na na mathada, vha ri tshi khou edzisela na u imbela zwavhuḓi, zwi a takadza nga maanḓa. Ndi vhona uri zwi vha zwo khwinifhadza vhukuma nga nḓila ine nda vhona uri muzika u tshi khou lila ngayo u a kona u khwinifhadza mitambo nga maanḓa.

Ee ndi vhona zwo zwi zwa ndeme uri vhana vha vhe na milayo musi vha tshi khou tamba mitambo yavho ngori ngauri hu na vhaṅwe vhana vhane vha vha vha vha dzi ndeṅwa, a vha ṱoḓi u tevhedzela zwine zwa vha sia vhaṅwe vha tshi khou borea. Zwino ho vha na milayo i ya kona u thusa uri vhana vha tambe zwavhuḓi nga nḓila ya vha ḓiphine zwavhuḓi vhoṱhe hu si na o bilifhalaho. Muṅwe na muṅwe o farea zwavhuḓi, nda dovha hafhu nda vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a vha tsha dzulisea zwavhuḓi, tshiṅwe na tshiṅwe tsho ita nga vhundele, tsho tsho tsho naka tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshavhuḓi, zwino ndi vhona uri ndi zwavhuḓi uri we na milayo kha mitambo ya vhana.

Ndi vhona uri musi vhana vha tshi khou tamba vhoṱhe ndi zwa ndeme vha kono u vha vha khou ḓivhana nga maanḓa musi vha tshi khou tamba vha tshi khou tamba zwavhuḓi, vho farana vhoṱhe zwavhuḓi nga hu nga vhuthihi. Zwino ndi vhona uri vhoṱhe vha vha kona u tshilisana zwavhuḓi vha farana zwavhuḓi, vha si ṱwe vha tshi khou lwa nga tshavho, ndi hafho hune u ṅwana u a kona u ḓowela muṅwe muthu, u a kona u ḓowela muṅwe, a ḓowela muṅwe ngauralo ngauralo. A vha khonani naye zwavhuḓi ngori a vha vha vha vha tshi ita mini, vha tshi tamba vhoṱhe musi ngori ṅwana a sa tambi na muṅwe u a kona u vha na u nyala kana u a ya u mela vengo vhutshiloni hawe, zwino musi vha tshi khou tamba vhoṱhe vha a kona u funana vha vha tshithihi vha gudisana kutshilele vha tshilisana zwavhuḓi na vhaṅwe.

Zwine nda zwi funesa, nṋe ndi funesa zwithu zwi ngaho zwo imbelela zwithu zwa mizika nṋe ndi a zwi funesa nga maanḓa u, nga maanḓesa dzi nyimbo dza dzi kereke dzedzi. Nṋe ndi funesa nga maanḓa u imba, ndi vhona uri ndi zwone zwine zwi zwi a mphaṱa, zwi a maanḓafhadza, zwi zwi tswikisa kha kha kha kha kha kha vhadzulapo kana kha tshitshavha, zwi vha zwi kho ntsi, musi ndi tshi wana sapoto ya vhathu zwi a kona uri na nṋe ho ndi kone u vha ndi na lufuno na shango na lufuno lwa kha vhathu musi ndi tshi khou vha kha zwa muzika, ndi zwine nda funesa zwone nga maanḓa zwithu zwa muzika nga maanḓa.

Zwi na vhungoho vhuhulu nga maanḓa musi vha tshi khou ṱuṱuwedza vhathu kha dzangano, hu na vhaṅwe vhane vha a zwi takalela nga maanḓa vha ya zwi funa hezwo zwithu, zwino vha a kona u ṱuṱuwedzana, vha a kona u vha na lufuno, vha vha na dzanganelo, vha vha vha takalela u ita zwezwo nga ezwo zwi na vhungoho vhuhulu nga maanḓa, ndi vhona uri vha ita ngauralo vha ḓo vha vho thusa nga maanḓa vho farisana zwavhuḓi nga maanḓesa.

Ee hai, ndi vhona i nḓila yavhuḓi nga maanḓa heyo i dovha hafhu ya vha, zwa vha zwavhuḓi uri tshithu tshine muthu a tshi kona nga zwanḓa tshi a kona u bindula hafhu tsha vha tshi tshi tsha bindu na tsha vha tshone tshithu tsha tshine tsha vha tshi khou mu dzhenisela tshelede yavhuḓi nga maanḓa. Tshiṅwe tsha dovha hafhu tsha vha tshi khou mu itela tshi khou mu engedzedza kha kha tshelede kha masheleni kha u nga kha zwithu zwa masheleni zwi a kona u mu bindulisa nga maanḓa.

Vha fanela u ri thoma ra fanela ra ra ra ri thoma u fanela u konḓelela, u vha na u konḓelela nga ngomu musi tshithu a tshi a tshi a tshi sokou takuwa nga khathihi fhedzi tsha vha tshi khou dzhenisa tshelede tshifhinga tshoṱhe. Zwi nga thomavho zwa vha na vhuleme kana zwa vha na vhukonḓi, zwino ri fanela u thoma ra konḓelela uri ri vhe ri kone u kunda, ri kone u kunda ri vhe na impact, hu fanela u vha na u konḓelela, vha musi vhathu vha ri khou kona u vhona uri houḽa muthu u khou konḓelela ri a ri a kona u ḓa nga vhunzhi hashu ra kona u mu thusa nga hafho ra kona u mu takulela nṱha, ndi hafho hune a kona hone zwavhuḓi.

Ee dzi puḽatifomo hedzi ndi vhona uri dzi a shuma sa dzi adivethe, dzi dzi shuma sa dzikhunguwedzelo dzi a kona u u a kona u kunguwedza zwithu zwine dzi mabindu au zwavhuḓi, vhathu vha kono u vhona nga vhunzhi vha kona u ḓe vha tshi ḓa vha ḓa vha ni sapota zwavhuḓi, vha ḓa nga vhunzhi vha tshi ḓo sapota ngori u vha wo no zwi kunguwedza kha dzi puḽatifomo dzine vhunzhi ha vhathu vha shumisesa dzone vha vha vha khadzo vha tshi khou ita zwezwi zwa u sea, vhaṅwe vha tshi khou tou dzi shumiswa u amba. Dziṅwe vha khou tou shumisa u vhala mafhungo, dziṅwe vha khou shumisa nthu, dzi a kona u anḓadza dza kona u vha dzi khunguwedzo a kona u khunguwedza.

Mbudziso heyi nṋe thi pfhesesi na luthihi mara ndi vhona uri zwi a vhuyedza ikonomi ya Afrika Tshipembe nga maanḓa, zwi a kona u vha vhuyedza ngauri vha tshi ḓa hafha vha vha vha khou sia vha khou renga zwithu vha tshi khou renga na dzi thikhithi dza u dzhena hafhu u yo ṱalela hezwo mitambo heyo ya zwino ndi a kona u vhuedza shango nga maanḓa zwi a kona u vha vhuyedza.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma ngauri vha ya vha sa, vha ya kono u tikedza kana ee vha ya kona u tikedza vho ramabindu maṱuku hevha, vhaṅwe uri vhaṅwe vha ya vha eḓela dzi ri dzi BnB dzavho vha ḽa zwi zwiḽiwa dzi resiṱirwantweni na mavhengeleni vha vha khou sa vha khou thusedza vha tshi khou renga hanefho, ndi vhona uri ndi zwa ndeme vhuendelamashango khao hu vha zwi zwa ndeme vhukuma.

Ee, nayo yo lugela nga uri i vha yo leludza zwiṅwe zwa fhethu nyana. I ya vha i ya vhuḓi, i khwiṋe nyana, i tshi farea. Honeha i tshi tambea zwavhuḓi, i tshi dovha hafhu ya ni ṱuṱuwedza nga mannḓa.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, vhathu vha funesa nga maanḓa vha a funesa u takale, u u vhona, ende vha ya takala musi vha kha wo. Ndi vhona uri vha, ndi wone une vhathu vha funesa nga maanḓa, u vhona.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou i tamba, nda vhona iya vhuḓisa nga mannḓa i tshi borolosa ndi sa borei. I tshi dovha hafhu ya vha yone khonani yanga, nda vhona uri nda tshi kona u dzula ḓuvha ḽoṱhe ndi khou tamba ndi khou ndi sa pfi ndi tshi borea, nga uri ndi vhona uri zwithu zwa hone, zwi a takadza nyana zwi khwiṋe.

Ndo wana uri ndo vha ndi muṅwe muthu we a vha a tshi konesa dzi geimi nnzhi, mitambo a tshi konesa u tamba mitambo minzhi heyi ya ya ya ya video ya u vhona, Ndo vha ndi tshi kona u i tamba nga maanḓa zwa zwa sia zwi tshi khou ṱuṱuwedza uri ndi ri vhone zwa sia zwi tshi khou ita uri ndi wane ndi khou kona u wana, ndi khou ṱaṱisana na vhaṅwe vhathu nga heyi nthuni. Ngo uri ndo vha ndi tshi konesa nda dovha hafhu nda vha ndi tshi kona u gudisa vhaṅwe.

Vha ya kha puḽatifomo ya, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Google Play. Ndi yone ine vha ḓo kona u wana mitambo yavho ya internet, vha ḓo kona u wana mitambo yavho ine vha nga kona u i ṋanga vha khou pfa vha khou funa vha i tamba. Vha i downloader vha tamba, kana vha tamba haningei online.

Ndi vhona u nga ndi mutambo wa Car Parking, ndi u muṅwe wa mutambo une vhathu vha nga u tamba vha nga, vha kona u vha vha khou guda tshikili tsha u kona u paka goloi. Ndi muṅwe ya mitambo ine vha nga u vha vha khou guda, zwi nga vha ṱuṱuwedza uri vha kone u ya ita na vhone ḽaisentse, vha ḓi wane vha tshi khou kona u paka goloi zwavhuḓi vha so ngo thula.

Musi ndi khou tamba game kha inthanethe, ndi vha ndi khou shumisa founu kana nda vha ndi khou shumisa laptop. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vha ndi khou zwi shumisa, u tamba game. Ndi zwiṅwe zwa zwa mitambo ine nda vha ndi khou i shumisa u tamba game.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela nga uri u ḓo fhedza fhedziseloni ha hone, hoyo muthu u ḓo fhedzisela a si tsha kona u tou vhona zwavhuḓi. Maṱo ono ṱutshela ono ṱuwisa u vhona nga uri hu ḓo vha ho no ḓalesesa tshedza nga maanḓa kha maṱo. Zwa vhulaya uri maṱo a si tsha vhona zwavhuḓi a fhedza a tshi khou to shumisa mangilasi zwi songo tea.

Ndi musi ḽiṅwe ḓuvha ndo ḓa nda dzhiwa nga vhangana vhanga, vha ri a ri ṱuwe ri yo dala ri yo u dzula ha hoyu. O renga u u una commu computer ine ra ḓovha ri khou tamba game u na dzi geimi dzine ra ḓovha ri khou dzi tamba kha internet, zwino a ri ṱuwe ri yo tamba. Nda wana uri he ḽo ḓuvha ḽo vha ḓuvha ḽa vhuḓisa nga maanḓa ngo uri hovha hu hone lwo to thoma ndi kho thoma u vhona, u guda dzi game dza internet, nda wana uri dzo muborolosa nga maanḓa, zwa ita uri ndi thome u dzi takalela mara fhedzi nda sa dzi takaleli lwo fhirisa mupimo.

Dziṅwe dza mitambo ine vhana vha vhuponi hashu vha tamba, vha tamba mitambo i ngaho dzi khadi, dzi nzambo. Zwiṅwe zwa mitambo ine vha vha vha vha vha dzi ta vha zwi tamba nga maanḓa. Dzi nyimbo dzine vha dzi imbelela, ndi nyimbo dzine vha dzi imbelela dze dzi dzi nonga vho ṱhongonono ne mulambo kumedza musi vha tshi khou vhona tshiṋoni tsho ima kha thambo tsha tsho tshi tshi khou kumedza. Vha vha vha tshi khou tshi imbela luimbo, na nyimbo dzo nongaho malende, vha vha vha khou imba, vha tshi khou takala nga tshavho vha tshi khou tshina.

Nṋe ndo tamba mitambo i ngaho bola ya milenzhe, bola ya milenzhe ndo vha ndi tshi i funa nga maanḓa, ndi tshi takalela u vha ndi khou vhilimedza tshipulumbu. Ndi tshi amba tshipulumbu, ndi amba bola, ndi tshi takadza nga u tshi gidimedza, ndi na vhaṅwe. Hafhu nda dovha hafhu nda tamba mitambo i ngaho nzambo, nzambo ndo vha ndi tshi takalela heyo ya high jump. Heyo yo u fhufha, ho vheyiwa dzi thanda mbili, na nthihi vhukati, ndi tshi takalela u tamba dzone futhi, na dziṅwe zwi nongaho u tamba zwe zwi zwa mitambo ya u gidima yo ṱaṱisana nga u gidima, nda tshi funesa u tamba zwone.

Ndi tshi lavhelesa ee ndi nga ḓi wana ndi tshi khou ḓi wana ndi kho thusa vhaṅwe kana ndi khou vha pfumbudza. Ngauri game ya soduki iya thusa badi ende i nga mbalo zwavhuḓi vhuḓi i a kona u vha i khou ṱuṱula muhumbulo ya vhathu.

Mutogwa u tambiwa nga vhathu vhavhili. Mutogwa ndi zwidindi zwidindi ho pangiwa matombo nga ngomu. Ndi hune u tambiwa nga vhathu vhavhili.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou tamba khadi ende lunzhisa. Zwa sia zwi tshi mpha mutakalo zwa sia zwi tshi mpha uri ndo vha ndi sa ḓi wani ndi khou kona u ita dzi khakhathi na vhaṅwe. Ndi wane uri ho vha nṋe muthu we nda vha ndi tshi fhufha nga maanḓa khadi. Ndi tshi ḓiphinesa nga maanḓa vhathu vhaṅwe vha tshi to ita vha tshi gungula uri ini a ni ṱi. Mara fhedziha nda ḓi wana uri yo vha iṅwe ya tsumbo ye ya nṱuṱuwedza zwavhuḓi nga maanḓa.

Ndi mutambo wa u imbelela ri tshi tshina mutambo wo imbelela tshigombela na tshifase. Ro tshina badi nga maanḓa na mutambo wa tshikona. Tshikona ro tshi lidzesa nga maanḓa ri tshi khou tshina nga maanḓa.

Muravharavha muravharavha ndi tshibogisi tshine muṅwe na muṅwe u vha a na zwitino kana thongwana. Zwo fhambananaho zwa muṅwe musi ri tshi tamba hezwo zwithu. Muṅwe na muṅwe uvha o fara zwithu zwa twalafu ri tamba ngo ri tshi khou arali mutaladzi wa vha na zwithu na zwitibo zwiraru zwaṋu dzo no fana ni vha no wina ni kona u dzhia tshithihi kha muṅwe.

U itela uri arali huna tshikhala tsho tshine vhanga tshi tamba hafho mushumoni musi vha kha dzi CV. Vha kone u ḓivhea uri hoyo mutambo we ufunesa u ṱamba zwithu zwifhio u funesa zwithu zwifhio nga maanḓa.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe musi ndi tshi kho tamba bola nga mulenzhe. Zwi ya ita uri ndi vhe na mutakalo wo takala wo fhelelaho ende wavhuḓi. Zwa dovha zwa nṱuṱuwedza uri ndi vhe ndo takala musi ndi tshi khou tamba bola ya milenzhe.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi fhedza tshifhinga vhunzhi ha tshifhinga tshanga. Ndi tshi fhedzesa haningei ndi nga tamba maḓuvha mararu kana maṋa kha vhege.

Ee ndi nga takalela u tamba mutambo wa bola nga uri u a nthusa kha u ita dzi nyonyoloso. Hafhu nda dzula ndi muthu wane a vha na nungo a dovhe hafhu a vhe na mutakalo wavhuḓi. Nga uri bola i a kona u ri ita uri ri vhe ri khou exerciser.

Ee ndi vhona zwo zwo fanela ende zwi zwa ndeme uri kha houḽa muthu we avha e na nyofho na u tevhela zwa mitambo ine ya funesa. Anga kona u ṱuṱuwedzea nga kha vhudavhidzani nṋe na nṋe zwi nkwama. Nga nḓila heyi uri na nṋe ndo no ḓi wana hu na nṋe ndi tshi khou ṱuṱuwedzea. Nda fhedza vho ndi tshi kho tevhelela mutambo wanga.

Anḓadza ndi nga anḓadza mutambo wa bola ya milenzhe. Honeha kha puḽatifomo ya social media ya Facebook nga u na na na na Twitter na TikTok. Ngauri ndi zwone zwithu zwire na vhathu vhanzhisa kha musalauno. U ri bola ndi bola ya milenzhe i a kona u vha i kho ni i na nyonyoloso nga ngomu ya vhuḓisa.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱalela nda wana uri heyi mutambo houḽa u ya dzhenelele ya zwavhuḓi. Nga uri u wa takadza nahone ha ndo vha ndi na iṅwe bere ye nda ndi tshi funa badi. I tshi gidima nga maanḓa nda sia uri mini mutambo uḽa u a takadza ende a u to vha vhona mafuvhalo manzhi nga maanḓa.